Ukuba kumaxesha amanintsi ulutsha olukhoyo luchitha ixesha elinintsi apha kwezi nkonzo nalapho bekufanele ukuthi baluchithe kwinto leyo abayokuthi bazuze okanye bafunde kuyo.

Ndingaziva ndikhathazekile kuba oko ndiye ndicinge kona uba ndizawufika ndikwenze kuko ndizawufika ndingakwenzi kuba xa ndiya kwithala leencwadi kukuba ndiyofumana imfundo mahala nanjengoko ndizixelele uba ndifune mahala. So xa ndizofika ndixhamleke ekubeni ndizixelele.

Abantwana amakhasi onxibelelwano baye bawasebenzise njengolunye uhlobo ndingabalula ukuba bajola kuwo ekubeni nalapho bekusaphowuzi uba bayancedisana khona nangee-assignment nalapho umntu angazi khona.

Singayilungisa ngokuthi sihlale phantsi sobabini njengakuqala ukuthi ngexesha elithile asesingeni kwi-social media xa soyi-two ingase ixesha silichithe sobabini omnye akwazi ukuya komnye.

Ziluphuhliso iindawo ezineWi-Fi kwiilokishi esikuzo kuba uyakuthi umzekelo xa ukwi-mall okanye kwitawuni ezilokishini ukhawulele umntu ongamaziyo xa ufika phayana ukonektha kwaba free Wi-Fi uyakwazi ukuthi uncokole nalo mntu iyakuthi umkhawulele ngokunika i-direction until nide nibonane.

Ewe, ndingavumelana nabantu kuba ialbham ithi iphuma ibe ineengoma ezinintsi kodwa kuloo albhamu uzokube uthanda ingoma eyi-one okanye eziyi-two. So ndingaxhasa ukuthi leyo ngoma uyenzayo ndingaxhasa ukuthi umntu ayikhuphe ukuze azibone ukuba ngeyiphi yeyona ngoma ethandwayo kuye.

Ndingabalula kuFacebook kwakudala ngoko ngokuya ndandiseskini ndingathi ndibhityile ndipowuste i-picture yam, kulapho kwakhomenta khona abantu malunga isiqu sam.

Ndingamcebisa ngokuba abazi abantu ukuba ngabantu abanjani, abe nalo unyamezelo.

Ndingaziva ndiphantsi kakhulu kwaye ndingazinyanzela ukuba ndilishiye ndihambe ndiyokuzizamela ii-normal datha kwiivenkile ezokuthi ndizithengele ngemali yam ukuze ndikwazi ukuqhubeka ndibukele.

Ukufowuna okanye ukukhangela iinkcukacha yerutha leyo ukwazi ndikwazi ukwenza enye iphasiwedi kwakhona.

Ndingaquka uTikTok ngoba isenguye otshatshele phambili kule mihla siphila kuyo.

Ndingavela ngokuthi intswelangqesho ingaphela kuba kumaxesha amanintsi ndiye ndifumane ukuba imisebenzi eminintsi iye ifumaneke ezifowunini. Naxa uthe unefowunini nje ungabinayo idatha. Xa kunofikeleleka kwiWi-Fi abantu abanintsi bangaphangela ngokuthi ba-aplaye online.

Ndingakhetha ithabhlethi kuba ithabhlethi uyakwazi ndingathi i-portable uyakwazi ukuyifaka efowunini nanjengoko iphinde isebenze njengefowuni kuwe. So ingayinto ehlala pha kuwe epokothweni.

Ndingamcebisa okanye ngokumfundisa ubuxoki ukuba abulunganga eluntwini.

Olwam uluvo ndingatsho ukuba ziphezulu aphezulu kakhulu amaxabiso okuthenga idatha kodwa nje nanjengoko urhulumente kwezinye iindawo enayo i-free Wi-Fi.